Okay munghana wa mina mina lembe leri ni lava ku ambala mpahla ya Mandebele ya ndhavuko Mandebele. Hi na Mandebele laha hi tshamaka kona so va va rhendzele hi Matsonga se nkarhi wun'wani va titwa nga ku va lahlekile kumbexani kumbe a va le ku rhandziweni kahle so ni la ta va komba ku ri ha va rhandza ha tsaka ku va hi tshama na vona va va nga titwi va va lahlekile va nga titwi va ri handle a va titwi va ri kaya hikuva ni mbala mpahla ya vona na ku va komba ku ri na mehe ni fana na vona va rhandza na tinyungubyisa hi vona na hi ndhavuko wa vona.

Ku na mikhuvo ya sweswi na ya khale ya hambana khale a va timbalela ti vavasati a va timbalela nguvu ya vona xibelana va boha na na na miceka va boha na duku ra le nhlokweni van'wani a va nga mbali tintangu va chela vusenga milengeni va chela vusenga mavokweni. Vavanuna a va timbalela tinjhovo ka ximanjhe xisweswinyana ku na hi hi hi hi hi pfukapfukilenyana ku na swe swi swa kurhungarhunga u nga rhunga rhoko ya ku endliwa hi nceka wa Vatsonga u yi mbala wa yi mbala na tintangu ta le henhla wa yi mbala na masandhazi. N'wanuna a nga rhungisa hembe a yi mbala na buruku rin'wana na rin'wana ra yena tintangu kumbe u boha nguvu ya wena u mbala xikatawa xa wena u mbala e nceka e duku ra wena enhlokweni u ri.

Ayi masiku lawa xintu mara mo ni ku xintu se xi vuyile hi ku ha swi kota masiku lama ku hi rhungisa na xikipa hi nceka wa ka hina wa Vatsonga hi tibombela hi xona hi saseka ha swi kota ku ri hi mbala i tinguvu na swikipa swa hina na micekanceka ya hina hi bomba hi saseka na masandhazi hi bombisa Xitsonga xa ka hina ho ni ku ma hi Vatsonga hi tlhelo ra Vatsonga Vatsonga ha yi ha xi tekela enhlokweni xintu ku ha bomba a swi bohi hi bomba hi heritage day a swi bohi hi bomba loko hi ya ntlangwini wa bomba njhe.

Ya mina ni vona swi ri swa nkoka ku ambala ndhavuko ya vanhu van'wana na ku va u tivativa hi yona. Loko hi ri vanhu a wu fanelanga u tiva ndhavuko ya ka n'wina ntsena ku fana na laha tikweni ra hina hi na mindhavuko ho ni ku i yingani nga ku i eleven u fanele hambi wo va u va u tiva va ma six, seven u fanele u va u tiva kahlekahle u fanele u va u tiva ndhavuko wa vanhu van'wana u tiva swakudya leswi va swi rhandzaka swakudya leswi va swi dyaku mambalelo ya vona ririmi ra vona hikuva a wu swi tivi ka mundzuku u ta ku khomela yini va ngo ku teka e entirhweni va ku posa u ya tshama kwazulu-Natal na mazulu u ya fika u swi endlisa ku yini u ya tirha njhani na vanhu lavaya a wu swi tivi ku vulavula njhani a wu swi tivi language ya vona a wu swi tivi leswi va swi rhandzaka so swi kahle ku tiva mindhavuko ya vanhu van'wanyana swi kahle ngopfu.

La mehe ni humaka kona vana va rhandza tinguvu vana la me ni huma koho va yi rhandza nguvu. Loko u n'wi mbarise nguvu u n'wi mbarise na nceka na swisandhazana na masandhazi ya yena n'wana u tsaka ngopfu swa n'wi tsakisa. Vana va la mehe ni tshamaka kona ni humaka kona hawa ndhavuko va wu rhandza u titwa bombe ngopfu loko a bohe nguvu ya yena a mbale na masandhazi na miceka u a hiza na miceka ya yena va twa va bombe ngopfu na nceka wa ri one vana va swi rhandza ku wu hiza kuma n'wana ku hiza a wu ni boha nceka ni wu hiza na duku ra le nhlokweni so laha mi ni humaka ku hawa vana va yi rhandza mpahla ya ndhavuko wa Matsonga.

Hi ku vona ka mehe ni vona swi boha ku u tlhelela vukatini mo ni ku ngopfungopfu hi va hina vantshwa ka vantshwa ni vona swi boha a hi nge u siye hi nuna ho va na thirty years u ya tshama u ya va busy hi yini evuton'wini bya wena u kuma wanuna mara mehe a ni ku u fane u yima maybe malembe mambirhi kumbe manharhu u rhanga u hola u amukela xiyimo xa ku nuna a nga ha ri kona u ku siyile loko ku ri u na vana u rhanga u tshamisana na vana hansi u vulavula hi vona u va kombisa laha na laha ku loko swi te tani a hi ku papa n'wina no n'wi jikela no n'wi kholela ma swi vona swa ku u lo hi siya se loko se u ri loko se u ri ready ku u nga tekiwa u ngo hlamusela ku ri sweswi hi mehe loyi ni lava ku ntlhela ni tekiwa nakambe vananga a ni lavi ku pfala xipeyisi xa papa n'wini a ni ri munhu luya a ta a ta tihundzula papa n'wini ko va vutomi byi so.